Kgetlho la ntlha ga ke pagama sefofane, ke ne ke itumetse e le tota. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Amerika ke le go bona lefelo leo.

Nna ke tshabe sefofane ka ntlha ya gore ga ka tlwaela di-heights, ebile ke tshaba go ya kwa godimo.

Tsala ya me tlamehile a lebelele dinako le matsatsi, a e leng gore sefofane se o sa go Nigeria se tlabe se le teng. A dire bonnete ba gore ka 'tsatsi leo a ile o tsamayang, dilo tsa gagwe tse tsotlhe di siame. Tlamehile a dire bonnete ba gore passport-o ya gage ka tshwanetse e be le gore e feditse a ena le phoso e le ngwe. Tlameile e be le gore e feditse pele ga tsatsi leo a tsamayang ka lona, ebile tlamehile a dire bonnete ba gore fa a fologa kwa Nigeria, go nna le koloi e mo emetseng gore e modise kwa a tlebe a ya kwa.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me e siame ka gore madi a ra duelang kwa beseng a kwa tlase. Go phala madi a o ra duelang fa re dirisa ditekisi, ebile dibese di na le go fitlha pele ga nako kwa o yang. Fa e le ditekisi o tshwanetse go ema metsotsonyana tekisi eo e tlale e fela ga bese e le teng ko e o e fitlhelang ko teng e tlo ga teng e go isa teng ko o yang ko teng.

Dikgwebo di le dintsi tsa dibese, mokgwa o latlhile wa karata ya pampiri ntse o le siame ka gore karata e e botlhale e dirisiwang e ntšha. Ga se gantsi o e bona kampo o e fitlhela mo ntseng bese e rekisa dikarata tseo tsa pampiri tsa kgale ebile karata eno e botlhale e latlhega ka pela, ka gonne karata e ya pampiri o ne o e kenya mo purse-ng o ne o e kenya mo mogala, ebile kgone go bolokega sentle.

Seo se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng ya bese. Ke go ba le pele bonolo ke go dirisana mmogo le batho le go ba le pelotelele. Bakgweetsi ba dibese ba thusa jang ka maitemogelong a a siameng a go ya tirong. Ba dira bonnete ba gore mongwe le mongwe yo a dirisang bese o fitlha kwa tirong ka nako, ebile e netefatsa gore stop sengwe le sengwe sa bese se tseya batho ba gore ba tshwanetse go se dirisa ge ba ya.